A ndzi ta n'wi vutisa leswaku u rhandza yini hi bolo naswona u hola mali muni.

Va nga tlanga mitlango na vanhu vo fana na vona leswaku va ta kota ku dyondzisana ku hanya na vanhu van'wana.

Ndzi nga lava ku va na Thembinkosi Lorch hikuva wa ndzi tsakisa ende naswona u tlanga swona bolo.

I ku va a nga swi tivi leswaku vona va hanyisa ku yini naswona va endlisa ku yini swilo swa vona.

Hi ku va va phasana bolo.

I mbuyelo lowu va wu kumaka i ku va va hlantsweka miehleketo hikuva va ri karhi va tsutsumatsutsuma.

A ndzi ri na malembe ya makhumembirhi naswona ina ndza swi kota ku wu tlanga.

Nongonoko wa mina a ku ta va ku ri mitlango ya netball na rugby.

Hikuva switori swa khale swa tsakisa naswona swi ni dyondzo ya kahle eka vanhu.

Dyondzo ya ntsheketo loyi ni wu tivaka wa leswaku u nga tshembi munhu ti languteli swa wena.

Swi nga seketela mitlango ya vantshwa hi ku hi ku yi tlanga na vona.

Hi nkarhi wa world cup laha South Africa hi twenty ten munhu un'wana na un'wana a tsakile ku vona ntlangu lowu a wu ri ku tlangeni naswona a va tsakela leswaku South Africa yi nga wina.

Xipanu lexi ni xi tsakelaka i xa Kaizer Chiefs hikuva ya swi kota ku tlanga naswona vatlangi va kona va hanyeka.

Hileswaku munhu a nga borheki loko loko a tshamile a ri one.

Ndzi nga va kombisa xilipi xa xikipa lexi ndzi nga xi xava.

E-e, a va kumi ku xiximiwa loko va va faneleka hikuva vanhu va va vona va ri vavasati va vula leswaku vavasati a va tlangi bolo.

A ndzi ta va kombisa ti-match-e hinkwato leti xipano lexi ti nga xi tlanga ndzi va komba leswaku xa wina.

Yi pfuna hi ku holela vatlangi va lava tlangaka mali naswona va hola mali yo tala.

Xitsutsumi lexi xa ndhuma ndzi xi tivaka xa laha South Africa i Caster Semenya i tiveka a ri xitsutsumi xa ndhuma kwala South Africa hikuva ngopfu ematikweni ya le handle.

I swa rugby na tennis na netball.

Ku tlanga mitlangu swi nga va pfuna hi ku tirhisa eku kota ku tirhisa na vanhu van'wana hi ku emitlangwini yo tala vo vanhu va fanele va tirhisana loko va ri karhi va tlanga.

A ndzi ta ku mitlangu yi fanele yi va xiphemu lexi boheke xa kharikhulamu ya xikolo bolo hikuva swi dyondzisa vana leswaku va tirhisana swi tlhela swi endla leswaku va gym.

Swi na mbuyelo wo va swi vona leswaku mitlangu ya tlangiwa.

Swi nga ndzi pfuna leswaku ndzi tshama ndzi ri fit ni nga vi na tinkingha loko ndzi ri eku hanyeni.

U nga va pfuna hi loko ku ri na training va va nyika mati va va nyika na ti kit leswaku va ta seketeleka.

Ndzi nga va hlamusela leswaku ku tsutsuma loku kumekaka eka mitlangu yo tala swa pfuna swinene eka rihanyo na ra miri na miehleketo.

A ndzi tivi na hambi ku ri wun'we hikuva ntlangu wa khirikete a ndzi wu wu tivi naswona a ndzi wu voni.

Ndzi nga va hlohlotela hikuva famba na vona eka gondzo leri hi ku va nyika mati hi ku va xavela swilo leswi nga ta endla leswaku va tsaka.

Nkoka lowu nga kona i ku va lavakulu va ta kota ku tshama va ri fit mavabyi yo tala ya famba ivi ka vana swi endla leswaku miri na miehleketo yi kula.

Va kota ku hleketa kahle loko va ri eswikolweni va tlhela va languteka va ri fit.

Ndzi nga swi hlohlotelo hikuva loko ku ri na ti-match-e ndzi ya ndzi ya vona leswaku va tlangisa njhani loko yi herile mitlangu liya ndzi ya tsarisa ku va ni tlangela na vona eka game leyi taka.

I ya ku dyondzisa vana leswaku mitlangu yi na nkoka emirini wa vona na le miehleketweni na leswaku swi nyika lava va nga na talenta wa swa mitlangu leswaku va swi va swi vona ku leswaku va na talenta leswaku va ta kota ku tlanga loko va kula va tlangelaka na na swipano swo kula.

Va titwa va karhi va seketeriwa swinene leswi endlaka leswaku va tlanga kahle va tlanga swona.

Byi pfuna hi ku va vanhu va va ri karhi va swi kota leswaku loko va ya tlanga va va ta endlisa ku yini.

Swi endla leswaku loko ku ta vanhu vo tala lava va nga ta fika va xava vandla hinkwaswo leswi swi endlaka leswaku ikhonomi ya hina yi tikuma yi ri eka xiyimo xa kahle.

Va ndlandlamuxa ku cinca ka ndhavuko hi ku endla swilo leswi faneleke.

Ya leswaku va tivisa eka miganga hinkwayo.

Ina, yi nga va ntlangu lowukulu loko yo seketeriwa va tlhela va yi nyiketa swilo leswi swi lavekaka leswaku yi ya emahlweni.

Swi endla leswaku va kula va ri na miehleketo ya kahle yo vupfa yo hanya kahle.

Swi va endla leswaku va dyondza ku va munhu a tiyimela na ku va a endla swa swa swipotso.

Ndzi nga n'wu byela leswaku a hamba a tsutsuma masiku hinkwawo.

Wu tikuma wu ri wa nkoka hikuva va kota ku dyondza ku tirhisana ni ku endla swilo hi ndlela ya kahle.

Yi va pfuna hi ku va va tikuma va ri eka group leyi va fanelaka va tirhisana laha swi nga ta endla leswaku va va vanghana.

Ina swa pfuna hikuva loko va ri karhi va tsutsumatsutsuma miehleketo ya vona yi va kahle swinene.

Ri aka vuxaka hikuva va va ta etikweni ra hina va ta tlangela kona kumbe va le tikweni ra hina va ya tlangela ematikweni ma le handle.

U nga hoxa xandla hi ku va xavela swilo hinkwaswo leswi va swi lavaka loko va ri karhi va tlanga va tlhela va va va endlisa vuxaka na matiko ya le handle.

Xi va endla leswaku va va na mirhi ya kahle va tlhela va va na mihleketo ya kahle yo basa yo tirha kahle.

Ndzi titwe kahle swinene hikuva swi endle leswaku ndzi kombisa talenta leyi ndzi nga na yona.

Swi endla leswaku va tikuma ma tele hi vanhu lava va nga ta eku seketeleni ka ntlangu.

Ina, ndzi hleketa leswaku i miehleketo leyinene naswona a nga xavisa eka WhatsApp, Facebook na TikTok.

Tipulatifomo ta kahle to dyondzisa eka inthanete i YouTube na TikTok na Facebook.

Yi hunguta hi ku va vanhu va kota ku tirhisana hi ndlela ya kahle.

I ku tsutsuma na ku tlanga mitlangu.

Yi pfuna hi ku va u nga tikuma u ematikweni ma le handle laha u nga se tshama u ya kona u nga fika kona hi ku va u karhi u kota ku tlanga swa mitlangu.

Vurhangeri eka swa mitlangu i vanhu lava va byelaka vatlangi leswaku va fane va tlangisa ku yini naswona i i swilo swa kahle naswona swa tirhisiwa hi ku va va byela vanhu ku ri va tlangisa ku yini.

Mitlangu ya ndla leswaku vana va va na na vukoti bya vurhangeri hi ku va va dyondzisana leswaku ku rhange loko munhu a rhangela i ndlisa njhani exipotsweni.

Vurhangeri bya kahle i bya loko ku nga vi na vanhu loko vanhu lava va ti endlaka team va ri voxe va nga hoxi van'wana.

Switirhisiwa i girawundi, bolo na swiambalo swa kona na tintangu ta bolo nkoka wa swona i wa leswaku va tlanga kahle.

Makhombo ya kona i ku va va tekeriwa mali va karhi va nga swi tivi no yi ye kwihi.

E-e, hikuva van'wana a nga hlangana na vona a kuma leswaku a hi vona.

Ndzi nga endla leswaku foni ya yena yi nga pfumeleli swilo swin'wana na swin'wana leswi a nga ta swi endla swo huma endleleni.

Ku na makhombo ya kona. Makhombo ya kona i ya leswaku a nga ka a nga ha koti ku vona kahle a lava ma-glass leswaku a ta vona. Swin'wana swa kona i swa leswaku swi endla leswaku a nga ha tshameli swa xikolo yena a tshamela swa tikhompyuta na ti-game.

E-e, a ya ha ri kona hikuva masiku lawa un'wana na un'wana u na riqingho ra yena, leri vanhu vanhu va va va va ri va va ri karhi va va tirhisa. Na vakokwana vanene van'wani va tinqingho.

A ha ha ri voni hikuva eka masiku lawa va na tiqingho laha va yingiselaka kona tinsimu.

Ntlangu ya kona yin'wana i ya xitumbelele na xitumbeta nkhavi.

Ina, ndzi ehleketa ku hi swona swi nga kahle leswaku vana va endla vanghana leswaku va ta kota ku tlanga na vona, va tshika ku tshama va ri eka tiselulafoni.

Xinavetiso xa kona i xa ku hlambela.

Vuhungasi bya kona i ku va va famba va huma va ri karhi va fambafamba, kumbexani va ya ephakeni va ya tlanga mitlangu leyi nga kona ephakeni.

Caster Semenya u fikile hi ku va a hamba a tsutsuma exikolweni, laha va nga swi vona leswaku u u na talenta leyinene leyi yo tsutsuma.

Vuhungasi bya kona i ku pfa hi ya eti-resort hi ya hlambela, swin'wana i ku famba hi ya eka ti-restaurant hi ya dya.

I ku ya eti-resort-o ndzi ya hlambela na vanhu van'wana.

Nkarhi lowu ndzi hlanganeke na vanhu lavantshwa i ku va ndzi humile ndzi ya edorobeni.

A ku ta va ku ri ku ya tshama eka restaurant leyi nga kona, hikuva yi kahle naswona u nga hlangana na vanhu.

Swi vuyerisa hi ku va munhu a va a ri eka miehleketo ya kahle naswona a va a tsakile.

Ndzi tsakela ya ntlawa hikuva swi endla leswaku ndzi ta va na vanhu vo tala vo hambanahambana.

A ndzi ta va navetisa hi ku endla video leyi kombisaka swilo leswi a va ta swi endla loko a vo a vo tinghenelerisa eka swiendlakalo swa swo hungasa.

Swi yi cince hi ku va ndzi kota ku swi endla eka weekend-e yin'wana na yin'wana.

Mintlhontlho ya kona leyi va hlanganaka na yona, i ku va va kota ku tihlayisa va tlhela va tsaka.

A ndzi ta swi siva hi ku va ndzi kombela ku pfuniwa eka ku swi siva, na ku swi pfalela eka ku swi humelela.

Hikuva na swona swa va hungasa naswona swi swi kahle swinene ku va u swi endla.

Switsundzuxo leswi ndzi nga n'wi nyikaka i swa leswaku a tiphine.

Hikuva u va u ri emisaveni, u va u hlanganile na leswi vitaniwaka nature.

Swi pfuna kahle hikuva va tikuma va kurise rixaka, va tivana na vasesi va vona lava nga va dlhina khale.

Ku fanele ku dyondzisiwa leswaku swi endlisiwa ku yini naswona njhani.

Ina, a ndzi ta wu tsakela hikuva wu endla leswaku ndzi kota ku endla swa vurimi.

Ina, ndzi vona swi ri kahle hikuva swi endla leswaku vanhu va kota ku dyondza hi swona.

Ximilana lexi ndzi tsakelaka ku xi byala i xa mint. Hikuva ndzi nga kota ku xi tirhisa loko se xi kurile.

Ndzi hleketa ku i mhaka ya kahle swinene.

Swiluva leswi ndzi nga swi byalaka i swiluva swa ti-roses, hikuva hi swona ndzi swi rhandzaka naswona swi sasekile.

Va nga dyondzisiwa hi swona leswaku va va va ze va swi twisisa lero va kota ku swi endla va swi va swi tsakisa.